Njengoko uveliso lwemisebenzi eMzantsi Afrika ludodobala kakhulu, abantu abalimileyo ezilalini basenokurhwebelana ngezityalo zabo khona ukuze bangasebenzisi imali kakhulu bethenga izinto abanokwazi ukuzifumana emhlabeni okanye kwalapha ekuhlaleni.

Ingqolowa iyasetyenziswa ukwenza umgubo esiwuphekayo kwaye ikwasetyenziselwa ukwenza ipapa esizityayo ekuseni, ikwasetyenziselwa nokwenza amaqebengwana.

Xa ufuye iinkomo funeka ube ngumntu osoloko elungiselela amaxesha kaxakeka ngokuthi ube ube nemali yamanzi okanye ube ugcine amanzi mhlawumbi for amaxesha uba xa kunganethanga. Omnye umcelimngeni kukufumana umntu othembekileyo ozogada iinkomo zakho xa mhlawumbi usemsebenzini okanye kukhona apho uya khona, kwaye kuzofuneka ube nomalusi ozozikhusela uba zingayi endaweni ezineemoto apho zinogilwa khona. Kuzowufuneke uzibiyele ke nge-material eqinileyo khona ukuze zingathi xa zonwabile zijakadula zityhoboze loo yadi.

Xa ufuye iinkukhu usoloko uneentsiba njengoko iinkukhu zakho ziye ziqhwayize. Kwaye soloko unayo inyama yenkukhu kuba xa mhlawumbi uyirhalela uye uthathe ngokuxhela inkukhu yakho uyifumane kanjalo inyama. Okwesithathu, andiqiniseki.

Abantu abanofuna ukuthenga umdiliya ingaziivenkile apho kuthengiswa khona iziqhamo nezityalo kwaye ingangabantu apha ekuhlaleni abayithandayo umdiliya lowo.

Ewe, ikhona kuba abalimi basakhasayo banceda ekuveliseni imveliso le bayivelisayo ethi eye ithi ithengiswe xa ikwiqondo eliphezulu, iqondo elirayithi elihambelana nemigaqo yokuba yokuthengiswa kwalaa mveliso. Isho ithi loo nto kuzawungena imali kurhulumente ikhulise neikhonomi yesizwe. Okwesibini ezaa nkqubo urhulumente iyanceda nasekubeni uba abantu abangathathi ntweni bafumane ulwazi ngokukhulisa nokutyala baze bazenzele ngokwabo emakhayeni wabo.

Abasebenzi basezifama funeke basebenze kwindawo epholileyo, not kwindawo ebandayo okanye eshushu kakhulu. Funeke basebenze kwindawo apho bazokwazi khona ukufumana lula amanzi khona ukuze bangafi lunxano. Funeke basebenze kwindawo elungele ukuba ingasebenza abantu, bangagqilazwa kuba kusithiwa ngabasebenzi basefama.

Njengomfama osakhulayo izinambuzane ezifana neempukane ezincinane, iimavane kunye nee-locust zinokuba yingozi enkulu kwizityalo kuba zidla amagqabi, imiqolo okanye iziqhamo. Ukuze ndikhusele izityalo zam ndingasebenzisa indlela yokulawula izinambuzane edibeneyo. Le ndlela ibandakanya ukusetyenziswa kwezilwanyana zendalo ezifana nee-ladybugs, iioyile zendalo ezifana nee-neem oil kunye nokuhlwayela izityalo ezikhalimayo ezifana nama-marigolds.

I-hake yintlobo yentlanzi ethandwayo kakhulu eMzantsi Afrika. Ihlala ifumaneka ifakwe emakhikini okanye iqandisiwe ukuze ihlale ixesha elide. Abantu bayithenga kwiivenkile ezinkulu ifakwe kwiitoti okanye ifakwe efrijini. Isebenza kakuhle ekuphekeni kuba iyathamba kwaye inencasa. Abanye abantu bayayisebenzisa ukwenza ii-fish fingers okanye bayipheke ngezitshulu.

Uqeqesho kwezolimo kwiidyunivesithi lubalulekile kakhulu kuba lunceda abafundi bafunde iindlela zokulima eziphucukileyo nezisebenzayo. Abafundi bafumana ulwazi ngezixhobo zanamhlanje nje, indlela zokukhulisa isivuno kunye nokusebenzisa ithekhnoloji kwezolimo. Oku kubanceda ukuba bakwazi ukuqalisa amashishini abo okanye basebenze ngokufanelekileyo kumasimi okanye kwiinkampani ezinkulu. Iidyunivesithi zikwabanceda abafundi ngeziqinisekiso ezisemthethweni ezivula amathuba omsebenzi.

Ukujonga amaxesha ezikhula ngawo izityalo kubalulekile kakhulu xa ufuna ukuqalisa ifama yemifino. Oku kunceda ukwazi ukuba zeziphi izityalo ezikhula kakuhle ebusika, ehlotyeni, entwasahlobo okanye ekwindla. Ngokomzekelo ispinatshi kunye nekhaphetshu zikhula kakuhle ebusika, logama itamatisi nepepile zikhula ehlotyeni, ukuba uyayazi le nto ungakulima kakuhle ngaphandle kokuphulukana nemali okanye ixesha. Kunceda ekuphuculeni isivuno kwaye kunciphisa umngcipheko wokuba izityalo zingakhuli kakuhle ngenxa yemozulu engalunganga.

Uboya begusha bubalulekile kuba buyasetyenziswa ukwenza iimpahla ezifudumeleyo ezifana nee-sweaters, iidyasi kunye neengubo. Luhlobo lwendalo lweyefayibha olugquma kakuhle, yiyo loo nto lululungele imozulu ebandayo. Uboya luhlala ixesha elide, luthambe kwaye lunokuphefumla, oku kuthetha ukuba liyakwazi ukugcina ubushushu lungakhange lufumane. Kwaye uboya luya kusetyenziswa naxa weaving nemisebenzi, yha, nemisebenzi yezandla. Kwezinye iindawo xa luthengisiwe uboya begusha luye lungenise ingeniso enkulu kubafuyi.

Xa unesivuno esikhulu seepesika kubalulekile ukuba ube nokuzigcina zomisiwe kuba oku kunceda ukuba ungabi nelahleko ilahleko eninzi. Iipesika azihlala ixesha elide ezintsha, ngoko ukuzomisa kunceda zigcinwe ixesha elide zingonakali. Iipesika ezomisiweyo usenokuzithengisa okanye uzisebenzise xa upheka, le ndlela yenza ukuba isivuno sakho sihlale sizisa ingeniso nangaphandle kwexesha lesivuno, kunceda nokugcina ukutya okusempilweni okungamoshakalanga.